Lokhu kungasiza kakhulu emidlalweni yaseNingizimu Afrika, uma ngabe bangasebenzisana uhulumeni nezikole nezinhlangano zemidlalo. Lokhu, uhulumeni angaphana phecelezi ngama-sponsors ukuthi kusponziwe izikole ukuze umcimbi ube nemiphumela emihle kakhulu kube nama-sponsors. Nathi imidlalo yethu ya la eNingizimu Afrika ikwazi ukuphumelela phambili, kudlalwe namanye amazwe. Ngakho-ke kubalulekile kakhulu ukuthi kubambisane kusetshenzisane.

Kubaluleke kakhulu ukuthi izikole zibe nesikhathi sokuthi zifundise izingane ukuthi zibe nesikhathi sokuthi ziye ku-internet lab zikwazi ukwazi ukusebenzisa ikhompyutha, ukuze uma kufike isikhathi sokuthi ziyenze ama-online gaming kube lula, bakwazi nokugcina isikhathi. Lokhu kudinga nje phecelezi i-training ezinganeni zesikole.

Kubalulekile ukuthi ngaleso sikhathi somcimbi kufundiswe izingane ngamasiko ahlukahlukene esinawo lapha eningizimu Afrika, ukuze babe nolwazi nemfundo ephucile. Ukuthi amasiko ethu singabantu abansundu abaluleke kanjani. Lokhu kungaba nomphumela omuhle kakhulu ku-intsha yethu, ikakhulukazi ekhona kuma-Youth Sports Festival. Kubalulekile ukuthi intsha iyazi kakhulu ngosiko, usiko lwamandulo nolamanje, kubaluleke kakhulu.

Ziningi kakhulu izinhlobo zemisebenzi ezivame ukudalwa ngokusingathi umcimbi wezemidlalo la eNingizimu Afrika, phecelezi njengokuthi increasing tourism, creating jobs and supporting local businesses. Lokhu kuba nomphumela omkhulu kuba nomphumela omkhulu kwi-economy yethu.

Kubalulekile ukuthi intsha izibandakanya kwezemidlalo, ngoba lokhu kusiza kakhulu entsheni ukuthi basuke emigwaqeni, basuke ey'dakamizweni, baphinde futhi basuke ku phecelezi ku-crime. Ngakho-ke ukuba ukuzibandakanya kwabo kwezemidlalo kuzobasiza kakhulu empilweni yabo futhi kuzobenza ukuthi baphucuke, baphucule nesimo semindeni yabo, lesi ababhekene naso emakhaya. Mangisho kanje ngichaza ukuthi umdlalo ngamunye unemiphumela eminingi kakhulu. Uma ngabe ingane idlala umdlalo webhola lezinyawo uyakwazi ukuthi aqhubekise lo mdlalo ukuze athathwe kuma-International Sports afakwe ebholweni. Uzogcina senguwumdlali webhola owaziwayo, ngakho-ke uzokwazi ukushitsha isimo sasekhaya.

Yebo, ngicabanga ukuthi izikole kufanele zibeke ezemidlalo phambili. Yingoba ezemidlalo zinama phecelezi ama-opportunities amaningi in future, because abantu uma ngabe befundile baqeda umatikuletsheni wabo bahamba baye emanyuvesi ngemfundo, baphinde futhi bahlale ekhaya. Ayikho imisebenzi, imisebenzi eminingi idinga okuthiwa phecelezi ama-skills bazowathathaphi ama-skills. Ngakho-ke yingakho ngithi imidlalo kubalulekile ukuthi ibekwe phambili ngoba uma umuntu wasemidlalweni ayenza imidlalo kunama-skills awatholayo lapho futhi imidlalo inemisebenzi eminingi kakhulu kuba nama-benefits amaningi kakhulu emidlalweni. Ngakho-ke i-sports sibaluleke kakhulu.

Ezemidlalo zingawafundisa kakhulu ngamakhono, ngoba uma ngabe abantu besemidlalweni, ziningi izinto engukuthi umuntu uyazi-develop-a njengomdlali. Imfundo ikhona phakathi, inhlonipho, ubuholi, nokuxhumana nabantu kuyo le ndlela yokudlala, nixhumana nabantu abahlukene. Yingakho ngithi ama-opportunities abakhona uma kuneze-sports phakathi kwabantu abentsha uma ngabe bayadlala ku-sports. Ziningi iy'nzuzo ezikhona emdlalweni.

Ukuzivocavoca kubaluleke kakhulu ngoba ingqondo yomuntu ihlala ihluzile mihla namalanga, futhi ku phecelezi ku-healthy kakhulu ukuthi umuntu uhlale uzivocavoca mihla namalanga. Ngoba iy'nzuzo zokuthi uhlezi ukuzivocavoca umzimba wakho, uhlezi unamandla, uhlezi futhi unogqozu nofuqufuqu ngakho ngithi kubalulekile ukuthi ukuzivocavoca kuyisiza kakhulu ingqondo, nengqondo yakho ihlala futhi phecelezi i-function-a masisha, uma ngabe uhlezi ukuzivocavoca.